Bethuna masikhumbule le nto, ilizwekazi iAfrika lilizwekazi elihle kakhulu, elityebileyo ngezithethe nangamasiko. Sonke singamaAfrika singabantu abanye kungakhathaliseki uba sihlala kweyiphi indawo. Ze sikhumbule abantu belizwekazi iAfrika bonke baphuma kukhokho omnye onguKush. So sonke siyinzalelwane kaKush kungakhathaliseki uba sithetha luphi ulwimi yaye sinamasiko nezithethe ezinjani, nto leyo enokusinceda. Ngoku lithuba elihle le nto yalo mtshato ukuba sikwazi ukufunda izithethe namasiko abanye abantu. Yaye ikhona into entle esiza kuyifumana kumasiko nezithethe zawo, yaye zinako ukufana.

elihle kakhulu, kuba kwizikolo ezininzi zikarhulumente zalapha eMzantsi Afrika abafundi abanintsi baye bafunde ngolwimi lwabo lwesiXhosa. Yaye abafundi abafunde kwizikolo zikarhulumente ngabona bafundi baninzi kakhulu, nto leyo eye ibenze xa befika kwiiyunivesithi bangapasi kakuhle kakhulu. Not kuba bengayiqondi into abayifundiswayo, kodwa babe bebethwa yimeko yolwimi lwasemzini elo balifundiswa ngalo. Ukufundiswa ngolwimi lwabo, ulwimi lesiXhosa, yeyona nto inokwenza nabo bakwazi ukukhululeka.

Esineentlanga ezingafaniyo kukufundisa ukufunda ngeelwimi neenkolelo kunye nezithethe namasiko abanye abantu. Ikwenza loo nto leyo ukwazi ukubanika abantu intlonipho efanayo nelinganayo.

Amaxesha ngamanye, ezinye zezithethe nangona zaziwalungele amanye amaxesha kumanye amaxesha zibuye zingasebenzi. Ngokomzekelo, kwesi isithethe. Kwixesha labantu bakudala izinto ezazityiwa ngabantu abakhulelweyo namasiko ababewagcina abantu xa bekhulelwe azifani nendlela esenza ngayo izinto ngoku. Nto leyo eye yasingisela ekubeni abantu abakhulelweyo babe nezifo ezininzi ezinjengokuba ne-blood pressure. Ngoku ukubelekela endlini kungabeka ubomi bam mzali kunye nomntana ozokuzalwa. Ukanti into evamileyo kweli xesha lethu kukuba abantwana bazalwe ngaphambi kwexesha, ukanti nto leyo ingeyonto yayisenzeka kangako kwixesha lakudala. Ukuzala umntana phambi kwexesha yinto leyo eye ifune oogqirha abazingcaphephe.

Umtshato wesiNtu endakhe ndaya kuwo yayingowam. Into emnandi ngalo mtshato okanye endayithandayo ngalo mtshato isifundisa ngemvelaphi nangezithethe zethu, yaye isenza sizingce ngobuAfrika. Into yokuqala endayithandayo ngayo sisinxibo, nabantu ababemenyiwe kuloo mtshato babesihloniphile isinxibo sakwaNtu esaye sabekelwa elaa suku uba ze kunxitywe sona. Okwesibini, indlela kokutya okwakuzotyiwa olwaa suku yayikukutya okwakusikhumbuza izithethe namasiko ethu akwaNtu. Eyona nto ibalaseleyo nentle ngayo kukukhumbula nokufundiswa izinto omele uzifunde wena njengomtshakazi, kuquka naye umyeni. Ukwaziswa ngamasiko nezithethe ekhaya ngoba amakhaya awafani, nendlela niziphathe ngayo njengabantu abatshatileyo.

Ubomi beentsapho ezihlala ematyotyombeni busebungciphekweni kakhulu. Okokuqala, abakhuselekanga kwizinto ezinjengezombane. Iintambo zombane zijinga phantsi okanye zihamba phantsi. Ixesha elininzi umbane wabo ngumbane obiweyo. Okwesibini, amatyotyombe abo axinene kakhulu. Xa kusitsha ityotyombe elingumeza wakho nawe uye uchaphazeleke. Okwesibini, amatyotyombe amaninzi amazinki enziwe ngawo ngamazinki abolileyo, nto leyo xa kukho iimvula ezinkulu aye anethwe.

Into endinoyithetha njengomzali kukuba imvelaphi yakho ayibonisi ikamva lakho. Asinako ukuzikhethela imvelaphi kodwa sinako ukuzikhethela ikamva. Into ebonisa into yokubana akumelanga ube neentloni ngemvelaphi yakho, kodwa sinako ukuzenzela ikamva elingcono.